Mo setsong sa ka re apara dikhiba, re apara dishweshwe ebile re apara le makgabe.

Eya, ka gonne e supa gore motho o motlotlo golo go kae ka setso sa gage.

Ke dikhiba ebile e mentle thata ka gonne e a ba tshwanela.

Bana ba segompieno ga ba batle go ithuta sepe ka setso mme ba dirisa setso go dira tseo tse di leng maswe.

Ke lemoga ka mmala le ka moo diaparo tseo di leng ka ga teng.

Mosadi fa a fetsa go nyalwa o tshwanetse go apara moaparo o o bontshang gore ke mme ebile o nyetswe ke mme wa motse.

Ntsi ba dirisa matlalo a diphologolo go dira meaparo ya batho ba Setswana.

Kamano e e leng teng gareng ga diaparo tsa basadi le setso ke gore setso se tshwanetse go obamelwa ebile se tshwanetse go tlhompiwa thata . Jaanong ga mosadi a apere diaparo tsa gage tsa setso, tseo di re ruta go le gontsi ka ga botho ba gagwe.

Ee, ke nagana gore meaparo ya setso e tsamaelana mmogo le fashion-e tsa segompieno ka gonne go setse go na le batho ba e leng gore ba setse klaar-e ba di kopantshitse mme di bonagala di le dintle.

Di na le seabe se se tona mo go aparong ga basadi ka gonne setso se re ruta go ipela ka setso sa rona ebile re boloke le ngwaobošwa ya rona.

Ka gonne basadi ba bontsha e le malomo ao a mantle thata a e leng gore a kgabisitse naga. Yaanong meaparo ya bone e supa seo.

basadi thata ka gonne basadi ba ne ba tshwanelwa ke go amogela diphetogo tsa loago mme ba tshwanelwa ke gore ba fetole meaparo ya bone le ka moo ba tshwanetseng go itshwara ka teng.

Batlhami ba fashion-e ba segompieno ba tswakantsa fashion-e le setso mme ba leke go lemosa batho ka ga setso sa rona le gore ba seke ba se lebala.

E bontsha gore motho o ipela ka segabone ebile o ipela ka setso sa gagwe.

Se ka lemosa le go gopotsa batho ka ngwao le setso gore se gopotse motho gore o tswa kae.

Go sa dirise setso sentle le go sa obamele setso sa gago.

Ke ne ke ka dira dikhai ka gonne batho ka bontsi kwa meletlong ya manyalo ba apara tsone ebile ba ka tsona.

Batho ba apara dikhai le dikhiba.

Di re bontsha gore ngwaoboswa e tswa kae le gore e re ruta eng.

Nka ya lenyalong ke apere diaparo tsaka tsa letlalo tsa setso.

Ke dipina tsa setso tsa manyalo.

Ee, fa ke ne ke gola ke ne ka tsenela setlhopa sa mmino wa Setswana mme ebile ke ne ke ipela thata ka setso sa.

Motho ke motho ka batho, gare le batho re a tshwaraganelana.

Fa ne nka nna le tšhono ya go ithuta dipuo di le tlhano ke ne ke ka ithuta Tshivenda, Xitsonga, seZulu, Sesotho le Sepedi.

Ubuntu e botlhokwa thata mo nageng ya rona ya Aforika Borwa ebile Ubuntu ke gore motho ke motho ka batho.

Ba kopana le dikgwetlho di le dintsi mabapi le dipuo tse di farologaneng.